Hikuya hi mina khale khale a va swi endla sweswi a va ha swiendli a ka ha vulavuliwe hi swona se swi miyelini, se ti-program leti nga ku ti fane ti vuyisiwa ti vuyisiwa ku vanhu va dyondzisiwa va vulavula hi swona ri swo tala se swo swo post-iwa ka ti inthanete ende a hi vanhu hinkwavo va nga na access yo va nghena ka inthanete va swi vona swi sweswo so ti-program ti fane ti vuyisiwa letiwa to ku fambiwa ku yiwa ematikweni ku yiwa tindhawu ku ya vulavuriwa vanhu va dyondzisiwa.

Byi hambane hi hi leswi hi fanelaka hi swi humesa ku nga mali bya manguva leyi vutshunguri byi lava mali loko u ri hava mali u nge pfuneki and then le bya le bya ndhavuko bya xintu a byi lavi mali yo tala, wa ya ka n'anga yi ku pfuna u nga humesi mali yo chavisa, u ya ka dokodela va ku lava timiliyoni leti u nga ri ku na tona se loko u nga ri na tona a wu nge tshunguriwi.

Tindhawu to fana teto la makaya a ni ti tivi a ni ti tivi ku vulavula ntiyiso ni nge hembi a ni ti tivi tindhawu leti pfunaka hi hi mianakanyo a ni ti tivi, swo tala swi le xilungwini la ni tivaka koho vanhu va kota ku pfuneka hi mianakanyo mara emakaya swa kala swa kala swinene xi lexi vhele xi fanele ku se xi hleketiwa ku xi fakiwa etindhawini ta le makaya ku va vanhu na vona va kota ku pfuneka.

Titliliniki ta le makaya ta karhata ta karhata tona ku basa tibasile handle ka sweswo haa ko va ku matirhelo matirhelo ya ti-nurse na vo sister lava tirhaka kwala ma nga tshama rhumini va ti nwela tiya vanhu va tshame handle va fole layeni se tikliniki tona hayi tibasile ko va matirhelo ya vanhu lava tirhaka kwalaya titliliniki leswi lavaka ku lunghisiwa.

Tindhawu ta rihanyo a ti fanee ti nga pfariwi a ti fane ti nga pfariwi ende leti ti nga tindhawu ta rihanyo ta mfumu a ti fane ti fakiwa a swibedhlele na le tliliniki ku loko munhu a kha a lava ku pfuneka a lava mimirhi hi minkarhi liya wa swi kota ku a ta la tlininiki hi thwelufu yeleyo ya navusiku a fika a kota ku pfuneka. Leti ta phurayivhete na ti twisisa ku ti nga hatla ti pfala mara leti nga ta mfumo a ti tshami ti pfulini twenty-four seven ku fana na swibedhlele.

Swona swa va pfuna hikuva va va va ti thibhe swikandza loko se va ti thibhe swikandza a ha ha swi voni ku i vo mani va swi kota va endla xin'wana na xin'wana lexi va xi lavaka va hi yivela va hi dlaya va ti tumbetini ti-camera a ti va voni na hina vanhu a hi va voni kahle ku loyi i mani, se swa va pfuna swinene swa va pfuna se kumbe swi nga cinciwa ku swi endliwa hi ndlela yin'wana ku hi kota ku hi vona xikandza xi helelini.

Yaleyo ni vona ku ngari mhaka ya kahle mali liya yi endleriwe ku vakhegula na vakhalabye va ti dyela, va pfuna na mindyangu ya vona la va kotaka ku pfuna kona. Eya va nga pfuna vatukulu mara a ne vatukulu na vona va le ku kumeni ka leyi va yi kumaka na vona se vanhu vakulukumba a va tshikiwi va ti dyela mali ya vona hi kurhula va nga karhatiwi, kwalaya ku ntsinini va kota ku pfuna vatukulu na mindyangu eya, a va pfuni mara va nga dyeriwi timali ta vona hi ku pfuna vatukulu, vatukulu a ne na vona va tsarisiwa mali liya yi tirhela vana va vona.

Swikolo swi fanele swi endla swakudya leswi pfunaka hi rihanyo, xikolo hi la vana va dzumbaka kona siku hinkwaro se va fane va tikuma va kha va dya swakudya leswi va akaka, swakudya leswi swi endlaka va kula va day va xurha se hi tshemba leswaku swikolo na sweswi va nga busy swa ti-feeding scheme va le ku pfuneni ngopfu va nyika vana swakudya leswi akaka, swakudya leswi vana van'wana va nga ri ku na swona emakaya se swikolo swi le ku pfuneni ka swona sweswi ngopfungopfu hi leswi swa ti-feeding scheme.

I ku va hanyisa kahle va va hanyisa ku fana na munhu un'wana na un'wana, ku va u tsoniwini eka tindhawu to hambanahambana a swi vuli ku a wu munhu se hina as vanhu hi fane hi va khoma ende hi va hanyisa kahle ku fana na munhu un'wana na un'wana. Ku va u tsoniwini a swi ku endli a swi ku endla ku u nga vi munhu u munhu ko va ku ku na laha u xotaka kona or laha u nga tsoniwa kona, se hina hi fanele hi va khoma hi ndlela ya kahle hi va vonisa ku na vona i vanhu i vanhu va fana na hina ku va u tsoniwini a swi vuli ku a wu munhu.

Tindlela ta xintu a ta ha ri kona vakokwana va le ku fambeni hi vona tindlela teto vakokwani a va ha ri kona emindyangwini yo tala se swa tika swa tika swi le ku tikeni se a ni swi tivi ku mfumo wu nga pfuna njhani ka ndhawu leyi hikuva vakhegula na vakhalabye ku ya hi katsongokatsongo va le ku heleni a va kona emindyangwini ende a va swi koti ku se a swa ha koteki ku va kota ku pfuna mindyangu va kurisa mindyangu hi ndlela liya a hi kurisiwe khale se mfumo wu fane wu endla tindlela to tindlela letiya ta xikhale ti nga lahleki emindyangwini yo hambanahambana.

Makhomelo ya vanhu ya hambanile ka swibedhlele leswimbirhi hikuva ka xibedhlele xa mfumo a wu khomiwei kahle hikuva ku hava lexi u xi hakelaka i mahala se ti-nurse ti tibyela ku ti nga endla xin'wana na xin'wana lexi ti xi lavaka and then ka xibedhlele leswi u faneleke ku humesa mali swo boha va ku khoma kahle hikuva u hakelerini ku va u ri laya ku ta u ta tshunguriwa se swibedhlele swa mfumo vatirhelamfumo va teka advantage yo a wu hakelanga nchumu so a swi bohi ku hi ku pfuna u ze u hola.

Lexi xivutiso xi ta ni tikela hi ku a ndzi swi tivi ku high blood i timbanga ta kona i yini a ni ti tivi se ni nga hemba se nhlamulo ya mina i ta va ku a ni swi tivi ku timbanga hi tihi.

Gezi ra dlaya, gezi i xi xin'wana hi fanelaka hi nga tlangi hi xona, gezi a ri hlangani na mati, gezi tintambu ti lava munhu la nga dyondzeka ku deal-a na tona a hi un'wana na un'wana a fanela ku a ta khomakhoma tintambu ta gezi hikuva gezi ri na nghozi. Ra dlaya, ra hisa, ra onha se mina ndzi nga mi byela leswaku mi nga tlangeli gezini loko mi nga swi tivi swa magezi vitanani munhu kulukumba na munhu la nga dyondzeka hi swona ku a ta a ta pfuna loko ku ri ku ku na tintambu leti lavaka ku lunghisiwa ta gezi.

Tidyondzo i xi xa nkoka ngopfu for muntshwa for n'wana un'wana na un'wana mara tiko le ra hina ra Afrika-Dzonga na paalamende ya hina swi le ku hi tikiseleni hikuva palamende yi hi byela leswaku u nga nghena u tirha kun'wana na kun'wana u nga dyondzekanga mara at the same time va le ku hi byeleni ku hi ya exikolweni hi ya hi ya dyondza se ey swa tidyondzo swa tika hi ta ya mahlweni hi kha hi dyondza mara lexi ni xi tivaka i ku swi le ku tikeni hi mhaka ku mfumo wa hina a wu fambiselani na swona swo dyondza u ta humelela.

I ku va va pfuna ku va va na ti-checkup n'hweti yin'wana na yin'wana i ku make-a sure ku va na madokodela kona kwalaya mugodini, madokodela lama va chekaka vatirhi va vona n'hweti yin'wana na yin'wana, i ku va na ti ti-course leti va va dyondzisaka ngopfungopfu ta safety na ta health. Hi swo leswi va nga pfunaka vatirhi va vona hi swona sweswo.

Ka kholiwa la handle vanhu vatlerisiwa va nga dyanga, a va hlambi, va tlerisiwa ka tindhawu leti a wu nge ti hleketi no ti hleketa ku munhu wo hanya a nga tlerisiwa ka tona, va xanisiwa hi tindlela to hambanahambana emitini ya vona, vatsoniwa swakudya, va tekeriwa mali leyi va yi kumaka ya mudende, va kholeriwa va vitaniwa mavito, se swi hambanile swilo leswi va endliwaka swona ende swo tala hi leswi a ni swi tivi ku ni nga swi veka njhani mara a swi na vumunhu leswi va va va khomisiwaka xiswona hi minkarhi yo tala ende ku va ku ri maxaka or vanhu lava va nga va fanelaka ku va hlayisa lava va endlaka swilo leswi.

Leyi ni ta ku i mhaka yaku a yi voniwi, a hi twiwi as vavanuna. Ni ze na mina ni swi tirhisa swidzidziharisi hi mhaka ku a ni nga twini ni nga voniwi ekaya. Se loko u nga voniwi u nga twiwi u ti dzahela swidzidziharisi swa wena u ti tlelela ri xa mundzuku u ti endlela sweswiya, se vutomi bya wena ku va swidzidziharisi se loko u nga twiwi u nga voniwi u nga hloniphiwi as n'wanuna emutini wa wena swa tika swa tika. Se u ya u ya ti lavela lexi xi nga ta ku pfuna ku u rivala maxangu lawa u hlanganaka na wona masiku hinkwawo ku nga swidzidziharisi, a ni va ri n'wanuna a nga rili se i to ti dzahela swidzidziharisi a rivala.

Munghana wa mina ni khensile ku va u ni byele ku ninwa mati ma xikwavava ni na tin'hweti ni kha ni manwa mara a ni voni ku cica, ni lava ku twisisa ku mati lama no manwa ntsena ku hava leswi ni swi endlaku endzhaku ku ni kota ku vona matirhelo ma mona mati lama hikuva se ni karhele ku nwa mati lama a me le ku ni endleleni ka leswi u nga ni byela ku ma ta endla swona, se a ni tivi ku kumbe ku na swin'wani ni faneleku ni swi endla loko ni kha ni manwa or loko ni heta ku manwa.

Ni nge vuli ku swi bihini mara hi kuya hi mina n'wanuna u fane a yimba hikuva ku na swi swo tala swi humelelaku laya ka dzovo leriya ngopfungopfu thyaka, ende loko u ri n'wanuna loyi a tlelaku na vanhu vavasati lava u tlengaku na vona u kha u nga tirhisi ti-condom u va u kha u tekateka mathyaka mo hambanahambana ka vavasati lama, u ri tsemini swa antswa u kota ku loko u hlamba ku hlantsweka ku basa, se ku yimba ni ta ku ku ku aka miri swa laveka ku tsemisiwa.

A ni vana a va se kula emiehleketweni se va chinghelana hi ku ya hi vutsoniwa bya vona. Se eka dyondzo loko mfumo wo kota ku endla swikolo swa phurayivhete na swa public ku vana lava nga na vutsoniwa mi swi tiva ku loyi u nene u dyondza ka xikolo xa lavanga nene loyi u tsoniwini u dyondza ka xikolo xa vatsoniwa as vatsoniwa ve nge kholelani ku fana na loko va ka two ka xikolo xin'we. Se mina ni vona ku ri swi kahle ku ku va na swikolo swo hambana for vana lavanene na vana lavo vatsoniwa ku hi ta kota ku vana lava nga tsoniwa va nga kholeliwi va kula va kha va ti vona va nga ri vanhu.

Swi pfuna ku hi nga tluletani mavabyi, leswi pfunaku hi nga tluletani mavabyi and loko se me ni kha ni tiva ku u na byona hi va na tindlela to hi kota ku hi hanya hi ri vambirhi na hambi u ri na byona, a ni ku na tiphilisi leti loko u kha u vabya u ti tekaku na luya u rhandzanaku na yena ku na leswi nga ta va a kha swi teka or mi byela na ku mi to tirhisa sweswiya swa ti-condom. Se swa pfuna ku mi byelana hayi ku munhu se a chela un'wani mavabyi, a swi kahle sweswo hi fane hi byelana loko hi nghena ka mhaka yo rhandzana ku mina ni yimi ka xi status xa so xa HIV, se ni ta kombela hi tshama hansi hi twisisa ku hi swi endla njhani hikuva rirhandzu ri kona.

Switirhisiwa swo kambela HIV ni tiva leswi swa ti-blood vials leti ti tekiwaka hi madokodela loko va ku tlhava injection va chela ndzeni ka swona atliliniki va tirhisa leswa u kotaku ku swi xava ne le mavhengeleni mo fana na vo Dis-Chem na vo Clicks leswi u swi tirhisaku kaya u fika u ti tlhava u ti chela, se leswiya swa le kaya swi ku nyika ti-results sweswi leswiya swa ka dokodela u fane u yimela siku kumbe masiku swi fambisiwa swi yisiwa ti-lab-e, se ni tiva sweswo swimbirhi ka dokodela ne le ne le tliliniki ne le kaya swa le tliliniki ne le kaya swa fana ende swe le tliliniki na le kaya u kuma ti-results ta wena karhi wolowo swa ka dokodela u kuma ti-results after karhi nyana.

A ni ta ku hi n'wu kombisa rirhandzu hi ku n'wi amukela hi n'wu endla wa kwala mutini hikuva le ku ku lovolana i ku aka vuxaka, se hi n'wi komba rirhandzu hi n'wu amukela hi n'wu komba ku se i wa la kaya, hi n'wu dyondzisa na vutomi bya kwala mutini, ku a swi tiva ku a mutini ku hanyiwa hi ndlela leye, ku a nga ti voni a ri munhu wele handle a tikuma a kha a ti vona a ri kun'wana wa kwalaya mutini.

Nomboro ya xihatla yi tirhiswa loko ku ri ku swa boha ku na koka, leswo mi tlanga hi ku hi hi ku hi foyinela mi va se mi kha mi endla leswaku lava va nga le ku foneni ma fonela swa nkoka va nga wu kumi mpfuno lowuya hikuva va khomini atilayenini va yimele ku pfuniwa n'wina mi le ku endleni ka swo mi foyina mi foyinela ku endla swo huhwa, se mahanyelo ma lama a ma kahle hikuva mina ni lavaku ku pfuniwa ni yimile alayinini loko ni kha ni foyina a wu hlamuli munhu hikuva munhu luya wa ha vulavula na munhu loyi a nga fona a nga funeli swona leswi nomboro liya yi nga endleriwa swona, se a hi yi hlonipheni nomboro leyi hikuva nomboro leyi ntirho wa yona i ku pfuna lava lavaka ku pfuniwa.

Ni ngo i ku ti tshamela hansi u biwa hi moya u nwa mati, ivi lowu wu tlakuka nyana u famba hi minenge u kha u ti byela ku u ta u ta va u ta hola hikuva ku karhala ka mihleketo na ku karhala ka miri swi hava swi hava tiphilisi leti u nga ta ku u ta ti teka swa vo Panado na va yiniyini a swi pfuni, se i ku wena u yima u tibyela ku ni kombela ku yima nyana ni biwa mo moya, u nwa mati, u ti hlengeleta, u vuyisa mihleketo ya wena, u kota ku ya mahlweni u tirha.

N'wana loko a heta ku bebuliwa kumbe ku tswariwa u fane a ya a tliliniki tinese ti ta kota ku n'wu ongola kumbe ti n'wu cheka ku u hava mavabyi mo hambanahambana hikuva vana ti-immune system ta vona a ti se tiyela a ti se kula ku ti kota ku sivela mavabyi lama ma nga kona la emisaveni. Se loko u kha u ya tliliniki va ya n'wu cheka swa pfuna ku va kota ku yi papalata or va yi sivela mavabyi lama n'wana a a nga n'wu khomaku a ha ri tsongo se swa pfuna ku tshama u kha u ya u yisa n'wana etliliniki a ya chekiwa vhiki na vhiki kumbe n'hweti na n'hweti.

N'wansati loko a heta ku kuma n'wana u fane a a hlantswiwa a hlantswiwa or a clean-iwa ku gome ri nga n'wu khomi hikuva ku na swi swo tala swi salaku loko a heta ku hlantswi loko u heta ku kuma n'wana, na swivati leswi va ku kona swa endla ku gome se hi leswiya swo a clean-iwa kahle loko a heta kuma n'wana ku a nga khomiwi hi gome.

nkhuvo wo susa xinyama wa ha endliwa masiku lama, ende wu hambanile ku fana na leswi a swi endlisiwa swo xikhale. Masiku lama ku na swi swa va swi tirhisaku ti-X-ray scan, ti-DNA test, ti-MRI scan, sweswo swi nga ri kona amikarhini le ya khale. So science na thekinoloji yi pfune ngopfu ka ku cica ndlela leyi xinyama xi susiwaku hi xiswona.

Titliliniki to tala ta le matikoxikaya a ti na ti phakeli vukorhokeri bya kahle hikuva va mhani lava tirhaka laha na va sesi lava tirhaka laha, a va ha tirhi ku fana na vasesi va khale na va mhani va khale lava a va tirha etliliniki, vanhu va sweswi vo tirhela mali va tshama va tshama loko va fika laha entirhweni hina swigulani ho tshama va ri ku nweni ka ti tiya, se swa hambana a swa ha fani na swa khale ende i mhaka ku va swi tiva ku vatirhela mfumo ku hava lexi va nga ta endliwa hi xona se vo nyanya ku khola.

E ni vona ku ri swa kahle hikuva loko mi nga va dyondzisi vana hi timhaka leti ta ku biha emirini vana va ta famba va kha va tlelana hikuva ku ha lexi va xi endlaka, vafana va hembela swinhwanyetana, swinhwanyetana swi kuma tinyimba, se loko va kha va dyondzisa exikolweni swilo leswi swa kota ku pfuna swi hungusa na ku vana lava va ku na makhwiri exikolweni va ha ri ntsongo ma va vatsongo hikuva loko wo langutisa malembe lama nga hundza, tinyimba a ti tele ngopfu ta swihlangi a ti tele ngopfu hikuva a va dyondzisiwi hi swilo leswi exikolweni, a va dyondzisiwi se loko vadyondzisiwa va kota ku va swi tiva ku ni nga ti seketela njhani ku ni nga vi na nyimba.

E switandzhaku swa mirhi swa hambanahambanile, ende nkarhi wun'wani hina hi ri vanhu loko hi ze hi hi nga khomiwi kahle hi mirhi yin'wani ha yi chava ku yi teka ku ri ku yona mirhi ya liya hi chavaku ku yi teka hi yona yi fanelaka ku hi pfuna, se switandzhaku swa yona swi hambene ende swi ya na hi munhu hi nga teka mirhi yo fana ivi yi nga hi khomi ku fana, mara yi hi tshungula emaheteleleni, se switandzhaku hi swona swi endlaka ku hi chava ku teka mirhi yin'wana a ni hi pfa hi hlaya loko hi heta ku yi kuma, va ku u ta biwa hi sululwani, u ta hlanta, u ta endla yini yini u vheta u chava ku swi ta ni pfuna sweswi ku ri ku swi to nyanya ku ni ku ni vabyisa or swi ni tisela man'wani ma va byi na, se swi ya hi miri wa munhu naswona switandzhaku swa kona swi hambanahambanile hi ku ya hi munhu na munhu mara mirhi ya pfuna ivi na hambi yi ri na switandzhaku.

A a ni tshembi ku swifaniso swi nga pfuna hikuva dementia i vuvabyi byin'wana bya le nhlokweni, se u va u nga rinene nhlokweni se ani tshembi ku swinepe swi nga pfuna se a swi nge pfuni, vanhu valava hi lava va fanelaka va nyikiwa tiphilisi hi munhu siku na siku, se swinepe swi nge pfuni ku munhu a dementia a ti nwela tiphilisi hi yexe or a ti nwela mimirhi hi yexe, se a ni voni ku ri swi nga pfuna swifaniso.

Ni tiva ni tiva UNEP leyi nga United Nations Environmental program, na na yona UN which is United Nation hi swona hi swona ni tivaka swona sweswo, ende matirhelo ma swona nga ku va na vukheta ku va pfuna mani hi nkarhi muni.

Va sungula ku ku penga ni ta ku i ku penga va nga ha koti ku lawuleka vanhu valava loko vo va va nga nwangi mimirhi ya vona, hi swi vona ko tala na kwala tikweni loko va nga tekangi mimirhi ya vona ku va va endla yini, loko va yi tekile va va vanhu lavanene, loko va nga yi tekanga swa chavisa va endla swilo swin'wana swo chavisa no dlaya va nga dlaya munhu hi leswi va endlisaka xiswona.

Yona yi nga pfuna yi nga pfuna mara a ni tshembi ku yi nga pfuna hi swo tala hikuva vanhu lava va fanele va nyikiwa tiphilisi hi munhu, thekinoloji loko vo endla tirhoboto letiya to ti hamba ti nyika munhu ti n'wu byela ku n'wi byela ku u nwa yini yini hi nkarhi wa so, na loko a pfuka mi kuma ku miehleketo ya yehe a ya ha ri kona, se ku laveka munhu thekinoloji yi nge pfuni hi ku ya hi mina yi nge pfuni thekinoloji.

Hi ku ya hi mina mimirhi yeleyo ya pfuna mara yi dlaya hi ku yi endla ku munhu a va a va xiphuta nyana, yona yi n'wi endla a nga vi munhu wa hikuva na mina ni ze ni yi teka mimirhi leyi hi nkarhi wun'wani a ni nga titwi swona, e a ni vilela ngopfu ivi ni ze ni ya tshama exibedhlele, mimirhi liya ya pfuna ku ku ku pfala mihleketo ku u nga hleketi ngopfu mara yi ku endla ku u phunta, se hayi hi ku ya hi mina a yi kahle mirhi leyi yo yi kahle ya pfuna la yi pfunaka kona mara leswo yi ku endla xiphuta hi swona swi endlaka ku ni nga yi tsakeli mirhi leyi.

Loko mi tirhisa mimirhi yo tlula mpimo na switandzhaku se hi ku ya hi vuvabyi bya dementia na ku mimirhi ya kona yi tirha njhani a ni swi tivi, se ni nge hlamuli ni nge hlamuli ku ya mahlweni ni ngo vula leswaku mirhi u nwa ya liya yi nga pimiwa, loko u ze u hundzisa leyi nga pimiwa ku na switandzhaku ende a swi switandzaku a hi switandzhaku swa kahle, se hi laha mina ni nga ta helela kona ka nhlamulo leyi hikuva mimirhi ya dementia a ni yi tivi kahle.

Mina ni tiva leswa ti-mental wellness programs ntsena ani tivi swo tala hi leswi a nhlawulo wa swa miehleketo wu nga swi endla handle ka ti-wellness programs na leswi hi pfaka hi swi vona ka leswa vo ma ka mavonakule hi tala ku vona va kha va vulavula hi swona, ku world mental day mi swi tiva ku at least ku na leswi va swi tivaka ku vuvabyi lebyi byi kona ende bya dlaya hi tindlela to hambanahambana, so hi leyi ni tivaka yona leya mental health awareness.

Tindlela ti tele ti tele leti va nga va nga ti tirhisaka ku ku seketela vanhu lava ti tele, ku na ti ku na tindhawu leti va nga va yisaka kona ku va ya va ya tshunguriwa, ku na ti-program leti va nga ti sungulaka ku ti dyondzisa vanhu ku swidzidziharisi a swi kahle, se ti tele tindlela leti hina vaaka vaaki hi nga seketela vanhu lava dzahaka swi swidzahadzahani leswi, swidzidziharisi i swilo swo ka swi nga ri kahle, hina hi fanele hi va pfuna vanhu lava na mfumo wu fanele wu nghenisa xandla eku pfuneni ka vanhu lava.